Ukubamba iqhaza ngenkuthalo komphakathi kudalwa yiwo umndeni lo osuke uhanjelwe ukuthi uwuphatha kanjani umphakathi. Uma umphakathi bewuphathe kahle, nawo umphakathi nawo into uzoyenza ngenkuthalo ukujabulele nokuba khona .

Lokhu, lokhu kungenza ukuthi bekulungele ukuthi kusasa bekwazi ukuzimela njengoba nabazali babo bakwazi ukwenza nabo bekwazi ukukhulisa ezabo iy'ngane bephathe nemizi yabo.

Mina njengengxenye yalephrojekthi kungamele ngenze isiqinisekiso ukuthi ngiyayidlala indima yami ngiyalibamba iqhaza ekutheni umndeni uyay'thola iy'mfanelo okumele uy'thole uyay'thola nezinto athenjiswe zona. Zonke izinto uyalungiselwa abazoy'dinga.

Bona manje sezincane iy'ndawo othi uma ufika kuzo ufune ukudla kwesintu ukuthole kwenziwe njengale ndlela le okwakwenziwa ngayo kudala. Esikhathini samanje uthi uma ukufuna, uyakuthola khona impela kodwa noma ukuthola uthola bekwenze ngale ndlela yesimanje.

Lokhu lokhu bekuke kwenzeke kakhulu emsakazweni yesiZulu. Izinganekwane nje besiy'lalela emsakazweni lapho besizwa khona.

Kubalulekile lokhu kakhulu ukuthi ufunde ngala masiko ngoba lokhu kuyokusiza kusasa, kuyokusiza ukuthi ukwazi ukuzimela, kuyokusiza ukuthi ukwazi ukuzenzela izinto ngendlela eyiyo eqondile.

Lana mholi ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi umchazele umntwana ngesimo somuntu nanokuthi umuntu lapho ekhula, nezimo zakhe ziyashintsha kunezigaba okumele edlule kuzo. Njengamanje ukusekuleso sigaba, naso lesi sisazodlula engene kwesinye.

Njengoba nazi ukuthi ngoba siphila la emhlabeni kunezigaba eziningi ezahlukahlukene odlula kuzo uwumuntu, njengamanje nikwesinye isigaba, leso isigaba sempilo esinye eseningena kuso okuzomele ukuthi niziphathe kahle kuso.

Ukuthi ngiyibonise ngiyitshele ngokubaluleka kwesigaba esikuso manje nanokubaluleka kokuziphatha kahle njengoba usungene kulesi sigaba. Nokuziphatha kahle njengomuntu njengensizwa.

Ukudla kwesintu kubalulekile kakhulu, ikhona okunempilo futhi ikhona okunomsoco okwenza ukuthi ngikhule kahle ngikhule ngendlela.

Uma bekhuliseke kahle kungaba nomthelela omuhle ngoba lokho kusho ukuthi vele bazohamba ezinyathelweni ezinhle abafundiswe zona.

Akukho okudlula ukuhlala phansi kuxoxiswane ngezinhlelo ukuthi zizohamba kanjani ukuze wonke umuntu ezoneliseka ethole nethuba.

Angicabangi kanjalo ukuthi kukhona umuntu okumele ezizwe ecindezelekile ngenxa yokuthi kumele ekhethe. Umuntu kumele enze lokhu ahambiselana kanye nakho nokuhambisana naye.

Ukuba nolwazi lokudla okwenziwayo, bese-ke kuba khona nabazokhipha-ke amakhono abo abanekhono lokukwenza nabakwaziyo.

Kungaba umdanso oxubile, kube ukuthi izimpahla ezizogqokwa, kube yimpahla yesimanje noma yimpahla yasendulo kodwa exube kokubili. Uma kuwukuthi impahla yesimanje, kodwa exube nempahla yasendulo phakathi kuyo. Nasemdansweni kanjalo uma kudanswa kube yimdanso yamanje, kuxutshwe nomdanso wesintu.

Isiko nesiko libalulekile kulabo bantu noma kuleso . Ayikho elinye elingemuva, alikho elihamba phambili, wonke abalulekile ngendlela efanayo.

Isitambu, ubhontshisi, namadumbe, ubhatata. Okunye kwalezo zinto sekuyatholakala kulezi zitolo noma kulezi ndawo zokudla okusheshayo.